Kubalulekile kakhulu ukuhlanganisa izinto ezenzeka esikhathini samanje emngcwabeni, nezikhathi zokhokho. Loko kulidela ekutheni kufike intsha emngcwabeni, kufike nabantu abadala ngobuningi bawo. Kugcina umngcwabo ube nesizotha. Kubalulekile ukuthi umufi umvalelise ngendlela abeyiphila, kufike abantu okade bephila naye, bavalelise ngendlela yena abeyiphila umufi, nangendlela yena azoyijabulela. Futhi lapho kugcina bekunikelele kakhulu ukwazi wena osele nomndeni ukuthi nikwazi ukuthi nisala niphila, niziphilisa. Kunjalo nebandla, kubalulekile nalo lithathe indima yalo, nomndeni ufihle futhi ilunga lomndeni ngendlela

Umndeni ongawenzi amasiko esintu isikhathi esiningi basuke beyibantu benkolo. Ukukhuluma nesonto noma nalapho bekhonza khona kubalulekile ukuthi kube yiyona ndlela yokuthi umndeni ugcine wondlekile. Ukukhuluma nomfundisi noma nelungu lomphakathi akubalulekile ukuthi umndeni uyawenza yini amasiko esintu as long umndeni lowo kube yilunga lomphakathi. Umphakathi ungalula isandla ukuwondla lowo mndeni, uma nje lowo mndeni uyilunga elikhona emphakathini, beyibantu abaziphethe kahle. Ungalula isandla, nanokukhuluma nje nezinkampani ezingenzi nzuzo ukuze belule isandla .

Ukubukela imidlalo yeshashalazi yesiZulu kufundisa kakhulukazi ngamasiko, intsha iyakwazi ukubona indlela ebekuphilwa ngayo kudala. Ngalesi sikhathi olingisayo exoxa indaba hlampe ngesilwane esithize esasikhona kudala, mhlawumbe ngomuntu othize, ngilinganise njengeNkosi uShaka. Uyakwazi ukubona ngendlela alingisa ngayo phambili, elingisa indlela abeyiphila ngayo nangendlela ebekuphilwa ngayo kuqala. Kufundisa kakhulu, yikona okukwenza intsha igcine iwazi amasiko akudala ngoba ukubukela umdanso nokuzwa kukhulunywa ngomlomo, iyona ndlela elula kakhulu ukudlulisela kunokufunda phansi incwadi.

Uma ngiyingxenye yephrojekthi ephenya ngomphakathi obesengozini. Ukukhombisa ukuthi ngisiza wona umphakathi, ikakhulukazi ngingabiza amalungu omphakathi ngithole ukuthi labo abebesengozini iziphi izidingo abazidingayo. Ngibese ngibanikeze loko okudingwa yibona, ngingacabangi ukuthi hlampe badinga okuthize kodwa ngibuze kubo ukuthi badingani, hlambe badilikelwe yindlu ngibazamele izinto zokwakha, hlambe badinga okokugqoka ngibathengele exactly loko abakudingayo okokugqoka nokudla, njalonjalo. Okubalulekile ukuxoxa nabo ngibabuze ukuthi yini edingekayo kubona ngale sikhathi besase kulo taku abakulona ngibasize .

Umkhosi wokuqamba komntwana ubalulekile kakhulu ukuze ukhethe igama ezothi umntwana uma ekhula akwazi ukulandela lona lelo gama. Alekelele emndenini wakhe njengokuqamba igama elithi, uVusumuzi. Umntwana mekhula uba engqondweni yakhe ukhula nokuthi kumele awuvuse umuzi wakubo. Kusiza ekutheni ukwazi ukuqamba igama elihle lomntwana, umntwana azokhula alandele lona, angakhuli umntwana ewunkathazo noma ewukhathazile.

Kubalulekile ukuthi umphakathi ufundiswe ngokuthenga ukudla, ukudla kwasemphakathini ngoba kutholakala kunempilo, kutholakala futhi kalula akunawo amakhemikhali esingawazi asuka okudleni kwaseNtshonalanga. Kubalulekile-ke ukufundisa abantu ngokuthi imakethe yaseMzansi Afrika iyakhula ngokuthi sithenge ukudla okukhiqizwa khona la eMuzansi Afrika. Kunokuthi sithenge ukudla kwamazwe ngamazwe, sikuthuthukisa umnotho wamazwe ngamazwe kunokuthuthukisa umnotho wethu. Ukuthenga ukudla kwasekhaya kukwenza ukuthi usale nemali eningi yokuthenga nokunye okuyizidingo zempilo.